Abantwana kwezi vidiyo bazibukelayo zemidlalo baye bazuze imfundo, bazuze self-esteem kuba ezinye ii-videos zi-motivational, bazuze ukuzithanda, kuba ziyafundisa also visual learning izinto ezinjalo

Ezemidlalo ziphuhlisa ezokhenketho ngokukhrieyitha, ngokupromowutha i-local business nemisebenzi during elo xesha nee-hotels zifumana more money nama-restaurant afumana more money xa ngabe kwenziwa ezemidlalo.

Ndingamthathela ifowuni ake aphile ngaphandle kwefowuni ixeshana azokwazi ukubona uba akuncedi ukudlala ngefowuni umsebenzi wesikolo esalela emva up until afunde ukumaneja both ifwuni nomsebenzi wesikolo.

Uba itimu iyawina okanye iyatyiwa abantu kusuke sebefumene amathuba yemisebenzi ahlukeneyo from events management to restaurant to hospitality, retail positions and facilities abahowusta aba bantu usuke bona at least besebefumene imali, whether itimu iyawina or iyaluza. So ndingatsho ndithi inelo galelo lunjalo.

Ndingathi nguSiya Kolisi from Springboks, Springboks captain, indlela aphatha ngayo, ukomelela kwakhe nebali lakhe from ukusuka elokishini ukuphatha i-national rugby team. Ndingathi ngoyena ongumzekelo omhle amakhwenkweni.

Ndicinga kuba ingumdlalo o-rough, onzima.

Izakhono ekumele babe nazo kumele bakwazi ukumamela, babe nomonde, babe nee-leadership skills, babe ne-team work, bakwazi ukukhomyunikheyitha, bomelele babe zii-decision makers.

Ezemidlalo lusihlakulela esi sakhono ngokuba baqeqeshe ulutsha lukwazi ukuphatha abanye abantu ngendlela elungileyo, lukwazi ukusebenza nge-team work, lukwazi ukugcina ixesha, lukwazi ukomelela and ezi skills ezi azipheleli efildini kuphela, umntu uyakwazi uphinda uyozisebenzisa e-boardroom noba eofisini noba efildini.

Mama, iyandixhalabisa imeko yomntwana wakho kuba uyasalela eklasini, akasenzi kakuhle njengoko wayesenza ekuqaleni futhi ndiqaphele uba noba useklasini ndihlala ndimkhuza njalo esefowunini. So ingaba, mama, umntana nasendlini uhlala esefowunini na? Kutsho ukuthi ke yiyo leyo into emchithela ixesha angafundi, angenzi kakuhle eklasini. Ndicela uze uyiqaphele ke, mama, mhlambe ungaze necebo loba afunde ayeke ifowuni.

Ibubungozi into yokudlala amavidiyo kwi-intanethi nabantu ongabaziyo kuba bangakuskema bebe i-identity yakho, bakuhekhe or bakugrume to into abafuna ukwenza yona. Ineengozi ezininzi kakhulu into, futhi bayakwazi nokuhekha bathathe i-information yakho ekungamelanga uba omnye umntu abe nayo.